Into eyenza abantu bathandabuze ukufuna unyango eMzantsi Afrika luhlobo amanesi aziphatha ngalo eluntwini. Ngaloo nto ndithetha intoba like indlela abathetha ngayo nabantu, abathethi , they are not so welcoming. Abathethi njengehlobo lamanesi aba-willing ukwamkela abantu babanyange. So i-attitude yabo irongo.

Ewe, singatsho sithi abantu abadala eMzantsi Afrika bakhathalelwe ngoba urhulumente ubanika i-old age income grant. Oko kunqabile kwamanye amazwe ukuba abantu abadala bafumane igranti. Okunye yintoba noba sowuye esibhedlele kawufika kuxatyiswa abantu abadala, uba befuna uqala ngabantu abadala. Nakwezi shophu uyawufika kuxatyiswa abantu abadala. So noko singatsho sithi abantu abadala eMzantsi Afrika baxatyisiwe luluntu.

Kona kona andicingi njalo. Into endenza ndingacingi njalo yinto yoba laa mali yenkamnkam bayinikwayo ngurhulumente ayide ifikelele ekubeni uba bayojonga ukhathalelo lwempilo ngoba iphelela kwizinto zokudla, zokutya abazithengayo, neempahla zabantwana nakubazukulwana.

Okokuqala kucela kurhulumente ukuba andincede ngemali yoba ndimfunele noko nokuba ngamanapukeni omfaka so that uba kunzima ukuya ngasese nokuba achame at least asebenzise inapukeni, lelokuqala elo. Nakwicandedo labantu ndingabacela bandincedise simfunele izinto okanye umntu ozawukwazi ukuba amncede amkhathalele, ahoye yena, noba ngunesi, ngoba sekwisimo esibucayi kakhulu xa kunjalo. Kona kona eloncamela ndingamhoya ngokwam mna ndilibhinqa elo, ndingamhoya ngokwam, ndimhlambe ndimthini ngoba ekugqibeleni nguyise wam.

Ukuba mama uthi unesithukuthezi apha kwikhaya lakho lasezilalini mandikuzamele umntu oza kuhlala naye, nabazukulwana ndisenobazisa ndibuyise nomntu ozawubahoya ukwenzela ungazuba nesithukuthezi kaloku kwikhaya lakho. Ukuba ngoku sikukhangelela ikhaya labantu abadala, loo nto izawufuna sikhuphe imali esingenayo. Bhetele ndizise abazukulwana bazohlala nawe nomntu oza kuncedisa ukubajonga.

Mna ndingazama indlela yokuba ikhaya lizame umntu ozawuthi ahlale nogogo ngokupheleleyo nje, umsebenzi wakhe kuhoya ugogo loo mntu. Ngoba funeka eqinisekile uba ngamaxesha athile iipilisi uzityile, ngamaxesha athile amqinisekise uba izinto ezithile uzenzile. Ngoba ugogo ngoku yena sekubonakala uba akasakwazi ukuzenzela iinto ezininzi, sifuna, sekwintanga yohoywa. So mna ingalolo luvo endiza nalo kwifemeli, nam ndizame ke ngoku ngokunokwam uba andinawufumana mntu na waseburhulumenteni na onokwazi ukumhoya, athi ahoye ugogo.

Kaloku dadewethu ukuba umama uye ahambe ayohlala kwikhaya labantu abadala uzawufumana uhoyo ngabantu abazi unyango abasebenza ngokunye uhoya nje abantu abadala. So andiyithandi into yoba uyikhabe loo nto ngeenyawo zone kodwa wena awuzuhlala naye umama. Ngekubhetele uba ubusithi uzawuhlala naye. Ngoku bakhona abantu abazawuhlala naye kwelaa candelo, asikho isizathu soba uyikhabe kwaye imlungele. Sizawumane sizombona ukuba unjani na.

Into eyenza bavakalelwe ngolo hlobo yinto yoba ababibikho kaloku ukujonga inkqubo abazali babo abaphatheka ngayo xa bengekho. Asinoyazi intoba namanesi ahoya aba bantu badala babaphatha njani na, mhlawumbi babaphatha gadalala but abazali bethu ke ngoku uba bengakwazi ukutsho.

Ezinye zezinto endinozenza ukuqinisekisa ukuba laa mali yakhe yenkamnkam uyisebenzisa kakuhle yinto yoba ndithathe ikhadi layo , layo laa nkamnkam libe kum ukwenzela mna xa ingena ndiyakwazi uhamba ndiyothenga izinto ezifana neegrosari, ndithengele abantwana iiyunifomu, izinto zalapha endlini then imali eshiyekileyo ibe yile ndimnika yona uba naye akwazi ukuya kobu tywala bakhe. Ngoba ekugqibeleni ukuba akayifumani le nto ayifunayo uza kufuna ukulixutha eli khadi, so funeka sibe nako ukusebenzisana.

Tatomncinci, kule mali yenkamnkam oza kuyifumana funeka sibe khona isambu othenga ngaso ukutya kwasendlini, sibe khona futhi osigcinayo wena for imini kaxakeka, sibe khona ozasisebenzisa for ulonwabo lakho ukwenzela nawe ungabingathi uyashiyeka kootshomi bakho. Kodwa into ebalulekileyo yinto yoba afunekanga uyisebenzise ilize ingabonakali le mali ukuba iyephi ngoba sowumkhulile noko ngoku umdala, funeka uziphathe njengomntu omdala.

Noko kaloku njengagqirha osemthethweni nam ndingakhe ndibhalele kurhulumente ndikwazi uba ndifumane uncedo okanye ndibhalele abaphathi bam abaphambili abangasentla kum ukuba bandincede nam ndizokwazi ukuba ndibuye ndincede uluntu. Ezinye ke zezinto kucela uncedo kakhulu kaloku eluntwini noncediswano ngale ngxaki sikuyo yonqongophala kwamayeza ukuba bandwendwele kwezinye iikliniki ngoba le ayinawo amayeza.

Into kaloku , ndingajonga incwadi kamama yasekliniki ukuba udla ngozofuna ntoni. Enye into endinoyenza kukuthetha nale ntombazana yakhe ndibuze kuyo ukuba iingxaki zikamama zidla ngokuba yintoni ukuze ndikwazi ukumnceda ngokukhawuleza.

Qinisekileyo kaloku ngoku abantu sebabanazo iigruphu apha kooWhatsApp nakoFacebook zoluntu nje zalapha ekuhlaleni, ezi gruphu zokuhlala. So ndingawufaka naphayana umyalezo ukuba namhlanje itrakhi ayizufika ngoba ithunyelwe kwilali erongo. Nabanye ke ngoku abantu aba bebelapha befolile ze bawugqithise loo myalezo.

Hayi, andicingi ziyayithatha indawo ukhathalelo lwezikompilo. Into endicinga ziyayenza zincedisana nabo ngoba zifikelela ebantwini abangakwazi bona uvukela kwezi kliniki bayofola iilayini ezinde ezi mini, zincedisana nabo ezi kliniki zihambayo.

Into endiyikhumbulayo kuvukela ndibe phakathi kwabantu bokuqala ukufika ekliniki. Ndandiyokhupha izinyo, ndandiye kugqirha wamazinyo, inoba ndandingumntu wesithathu kwilayini esasiyifolile, sasingekho banintsi ngoba kwakuthathwa nje abantu abahlanu ngosuku. Into endiyikhumbulayo ugqirha owayendinceda noko wayengugqirha noko okwaziyo ukuthetha nabantu zange futhi andixheshe and noko nam ndayibona uba noko uyifundele le nto ayenzayo kwaye uyayazi. And ukuba ndingaphinda ndibe nengxaki enjeya yezinyo ndingaphinde ndiye kulaa gqirha umnye ngoba wandiphatha kakuhle.